Masithi emva kokufaka iWi-Fi emzini wakho ufumanise ukuba abantu abahlala kwisitrato ohlala kuso bayakwazi ukungena nabo bayisebenzise. Yintoni ekufuneka uyenze ukuze ube wonke wonke angakwazi ukuyisebenzisa iWiFi yakho?

Zikhona iimeko apho uziva ungakwazi ukuphila ngaphandle kwefowuni yakho. Zeziphi ezo meko kwaye kutheni zibaluleke kangaka?

Nceda usinike amava akho okuba bekunjani ukunxibelelana ne-AI chatbot xa uzama ukucela uncedo kwinkampani ethile kwi-intanethi.

IWi-Fi yasimahla iba luncedo kakhulu kodwa ikwanayo nemicelimngeni, wakhe wajamelana neengxaki xa usebenzisa iWi-Fi yasimahla umzekelo ukungakhuseleki, isantya esincothayo okanye ukungakwazi ukufikelela kuyo? Khawusichazele oko kwenzeka nokuba waziva njani.

Khawusixelele ngexesha apho owathi uzama ukuthenga idatha ethile yexesha elithile wafumanisa ukuba ungakwazi ukufumana idatha eninzi kunale ubuyifuna yaye ngexabiso eliphantsi. Wafumanisa njani?

IWi-Fi yasimahla iba luncedo kakhulu kodwa ikwanayo nemicelimngeni. Ukhe waba sembandezelweni yokufuna unxibelelwano lweWi-Fi yasimahla ungxamisekile? Yintoni eyenzekayo kwaye kwenzeka njani ukuba ufumane uncedo?

Ewe, i-smartphone siyaphazamisa kwindibano kuba uzawuthi uhleli nje ucofana nefowuni abantu bayathetha awubava noba bathini bakubuza imibuzo ngoku bavele badikwe kuba awumamelanga and ikrwada maan intoba uhoye ifowuni uhleli nabantu.

Zinintsi iinkampani zeWi-Fi kodwa mna umakazi ndingamcebisa ekubeni asebenzise iWi-Fi le ihlala phaa endlini ingu-uncapped kuba yona noko uzawuyisebenzisa inyanga yonke ingade iphelelwe msinya kwaye imali yayo ayikho ayibizi kakhulu, ngoko ke ndingamcebisa olo hlobo. Singafumana mhlawumbi ke sijonge siqhathanise uba ibiza malini phakathi kwazo ezi nkampani zeWi-Fi, oofayibha, ooTelkom ikhona neye-DS, njalo njalo.

Kwakhe kwasasazwa ukuba omnye wabalinganisi beqonga endimthanda kakhulu uswelekile kanti hayi bubuxoki obo. Yho, yandenza ndakhathazeka kakhulu loo nto kodwa ke ndavuya ukuva ubana yayibubuxoki.

Ndingathetha naye ecaleni ndimxelele ukuba ayilunganga le nto ayenzayo, ndithethe naye ecaleni ngaphandle kwe-group. Andizange ndakhe ndajongana nemeko enje.

Ndahluza amajelo emithombo yolwazi ngokukhetha le ukwaziyo ukuyixhela okanye ukuyisa kwa-BCC which is Broast Casting Complaints Commision of South Africa, xa bethe bapapasha ubuxoki, iindaba ezibuxoki. Ngoko ke ndikhetha ezi zingoo-S-ABC, ooNews twenty-four nooGoogle, njalo njalo.

Hayi, iWi-Fi yasimahla inceda kakhulu nyhani kuba ndandiphelelwe yidatha ndabe kumele uba ndidibane nodadewethu edolophini. Qha ke ngelaka nyhani ndafika kwa-KFC apho kukho idatha iWi-Fi yasimahla, ngoko ke yandinceda kakhulu uba ndakwazi ufumanisa, ufumana udadewethu ndimxelele ukuba ndiphi. Safumanana ngenxa yaloo Wi-Fi yasimahla.